Ama-shuttle, ayindlela e-right yokuthutha umphakathi nokuthutha abantu abadala, kakhulukazi uma bezoya emaklinikhi noma ezibhedlela. Uthole ukuthi sebesebenzisa ama-wheelchair noma izinduku abasakwazi ukuzihambela kahle. Lokhu kuba yinkinga ukuthi belokhu bayogibela ematekisini baphinde behle bajoyine amanye amatekisi, noma lolu hlelo linezindleko ezithe ukuba phezulu kancane ngoba imoto umuntu imususa ekhaya iyomubeka la aya khona. Njengasesibhedlela noma ekilinikhi, kodwa lezi ndleko ziyalingana nosizo umuntu alitholayo kunokuxhumaxhuma amatekisi noma amabhasi kubantu abadala.

Amatekisi enye yezithutha zomphakathi ezikhona ezindala ezike y'setshenziswe abantu abadala. Namabhasi nawo, enye ye-transport izithutha ezikhona zakudala abakwazi abantu abadala ukuzisebenzisa, kodwa kuyavela ukuthi abantu abadala basemakhaya, abanye bahamba ngezinduku abanye bahamba ngama-wheelchair. Uma kumele beye emaklinikhi kuba nzima ukugibela la mabhasi noma amatekisi. So, kuba ngcono uma i-shuttle service noma ama-Uber eba khona ukusiza ukuthutha umphakathi osumdala khona uzokwazi ukuthi ufike kahle uphephile ungagudluzeki emabhasini.

Njengamanje seziningi izinto ezithutha umphakathi. Uthola ukuthi amatekisi wona angcono kunamabhasi ngoba ayashesha, kanti ibhasi iyaphuza ukugcwala and ihamba ima izitobhi eziningi kunamatekisi. But manje uthola ukuthi nawo amatekisi azithola encintisana kakhulu nohlelo lokuthutha umphakathi olukhona manje lolu lwama-Uber nama-Bolt. Oselibanike ingcindezi ukuthi amatekisi awasenzi kahle ngoba abantu abaningi sebeyathanda ukugibela imoto ezomususa la asuka khona, iyomubeka ngqo la aya khona. So, seziningi izindlela zokuthutha umphakathi.

Izithutha zomphakathi emakhaya kubalulekile ukuthi nazo zibe ningi ngokuhlukana kwazo. Kube khona amabhasi, kube khona amatekisi, kube khona no-shuttle service, phecelezi o-Bolt no-Uber. Kusiza ngani lokhu na? Kusiza ngokuthi emakhaya kunabantu asebenayo imali abakwaziyo ukumelana namanani ahlukahlukene ezinsiza zokuthutha. Umuntu omunye uyathanda ukugibela imoto encane ezomthatha ngqo ekhaya iyombheka ngqo la aya khona. Onga-afodi noma ongenayo imali eyanele agibele itekisi noma onganqeni agibele ibhasi.

Ibhasi lithanda ukuphepha kakhulu kunezimoto ezincane. Uyaye uthole ukuthi ibhasi even ezindaweni zasemaphandleni noma zasemakhaya, lapho khona umgwaqo ungekho muhle kahle noma uwubhuqu, ibhasi liyakwazi ukuhamba lidlule. Uma uhamba ngebhasi uphepha kakhulu kunoma uhamba ngemoto encane noma uhamba ngetekisi. Amatekisi agijima kakhulu ngesivinini, lokho kwesinye isikhathi kukhoza izingozi, kanti ibhasi aligijimi kakhulu. Uthola ukuthi ukugijima kwalo ezindaweni zasemakhaya akudlulile ngisho ku-hundred. So, ibhasi liy'thola libonakala liphephe kakhulu kuney'moto ezincane noma amatekisi.